Ndicebisa ukuba athethe nebhanki yakhe okanye umcebisi wezemali wakhe ukuze afumane ikhadi elifanelekileyo kuni kuye, kwaye aqonde iimfuno zokuba acele eli khadi azokwazi ukulungiselela ukucwangcisa kunye nokuziphatha kakuhle kwezemali. Kuzawunyusa amathuba wakhe wokuphumela.

Ikhadi lekhredithi livumela umntu ukuba athenge izinto nangona engenayo imali ngelo xesha. Liyanceda kwiimeko ezingxamisekileyo njengokugula, ukulungisa imoto okanye iindleko ezingalindelekanga. Xa umntu esebenzisa ikhadi lekhredithi kakuhle ehlawula ngexesha, oku kwakha igama elihle kwibhanki.

Ndiziva ndiphoxekile njengoba bendifuna ithuba lokuqala kwakhona kodwa umnyango uvaliwe phambi kwam. Ngaba ndiza kuphinda ndikwazi ukwakha igama lam? Ngaba le ndlela endiza kuhlala ngayo ndingathembekanga kwiinkqubo zezemali? Hayi, kodwa likhona ithemba. Sinoba sikhona isizathu sokungavunyelwa, ndiza kusebenza ukunyusa inqanaba letyala lam. Le meko ayisosiphelo, sisiqalo ukuba ibhanka indinike ikhadi namhlanje, mhlawumbi ingandivumela ngomso.

Ndiphathe isazisi esisemthethweni, ubungqina bokuba ndihlala phi, ubungqina bemali engenayo yam, inombolo yomnxeba kunye nedilesi yeimeyile.

Idebhithi ibalulekile kakhulu kule mihla siphila kuyo. Kukuba uyakwazi ukufikelela lula kwiimali zakho, ukwazi ukuthenga kwiindawo ezahlukeneyo, ukhuseleko lwemali, ukulawula iinkcitho kwakunye ukuhamba nokwenza intlawulo phesheya.

Ibhanki ifuna ukuqinisekisa ukuba umntu uvula iakhawunti enesazisi esicacileyo kunye nendawo yokuhlala ukuze kuthintelwe ubuqhetseba, ukuxhaphaza iinkqubo okanye ukusebenzisa iakhawunti kwiintshukumo ezingekho mthethweni. Ukuba ingxaki ikhona okanye uphando, ibhanki iyakwazi ukunxibelelana nomntu okanye ukulandela umkhondo.

Yho! Yintoni ngoku? Ngaba ikhadi lam libiwe? Ngaba i-ATM iyaphazama? Ndiza kuqhuba imihla ngemihla ngaphandle kwalo? Yho! Yho! Yho!

Ndingahlola i-ATM ngoko nangoko ndijonge imiyalelo ebhaliweyo eskrinini. Ndijonge ukuba liphumelele ikhadi. Uba ayilungi yonke leyo ndifowunele inombolo yoncedo ndichaze imeko yam, igama le-ATM, igama , ixesha kunye neenkcukacha zeakhawunti ngaphandle kokunika i-pin. Ndityelele isebe lebhenki elikufutshane.

Ndingamcebisa ngoqala ndimcacisele injongo yokuvula iakhawunti. Ingaba ufuna ukugcina imali, ufuna ukufumana umvuzo okanye ufuna uqala ishishini? Kuba oko kuya kumnceda ekukhetheni uhlobo leakhawunti njengee-savings, i-current okanye i-business account, eyeshishini. Emva koko ndithi makakhethe ibhenki ethembekileyo ajonge iimali zokusebenza ii-benefits ezifana ne-debit card kunye ne-mobile banking. Aqokelele amaxwebhu afunekayo, isazisi, ubungqina bendawo yokuhlala kunye nemali yokuqala ufaka. Afunde imigaqo nemiqathango kakuhle aze agcine ikhadi lakhe ngokhuseleko, angabelani ngepini nomntu ongathembekiyo ukuze akwazi ukulawula imali yakhe ngokukhusekilekileyo nangokufanelekileyo.

Ndingabuza ezinye iindlela anazo zokubhatala, zokuhlawula, ezifana ne-EFT, eWallet okanye i-app ye-bank. Ukuba oko akwenzeki ndicele ugcina ibhotile yamanzi ze ndibuye ndibhatale mva. Okanye uba ikhona i-ATM ekufutshane apho, ndizame uyokhupha imali.